Ditumediso ho batjha bohle ba sekolo. Ke eme ka pela lona, ke tlo qoqa le lona, ke tlo le bontsha bohlokwa ba dipapadi sekolong. Le mpona ke eme tjena ka pela lona, ke qadile sekolong, ke qadile ho bona talente ya ka sekolong, ke qadile ho sesa ke le sekolong ho fihlela le mpona mo me ke leng teng. Ke tlo le kgothatsa le hore, ho nka karolo dipapading tsa sekolo ho bohlokwa haholo le ka ba mona mo ke leng teng le lona ka ho nka karolo fela.

Eya ke nnete, ho qeta nako e telele o le mohaleng o bapala di-game ho senya kelello ebile ho senya le mahlo. Ka ho ba motho ya dulang a le founung ya hae nako e telele a bapala di-game, o dula a kgathetse mmeleng, o dula a kgathetse monahanong ka hobane ha sa le yena hantle, ebile o lebala se tlameileng se etswa ke motho ya phelang ka baka la di-game mo mohaleng.

Batswadi ba bana, ba kgothaletswa hore ba kgothatse bana ba bona hore ba be le thahasello dipapading le boikwetlisong ba sekolo. Hore mmele ya bona le menahano ya bona e dule e patsimile ka nako tsohle, e dule e bapile ka nako tsohle, ba se kgathale ka hobane ho kgathala hwa mmele ke ho kgathala hwa kelello.

Nna ha e ntule hampe, ka hobane dipapadi tsa sekolong, ke dipapadi tseo o etsang hore ho bonahale talente ya hao ebile ke dipapadi tse tlisang monate bophelong. Ha ke bone ho le phoso hore ha ho na le moputso wa tlholo, o fetele sekolong, ka hobane sekolo se hloka ho kenywa mafesetere a matjha, se hloka menyako e metjha, se hloka le diaparo tsa dipapadi tse ntjha. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore ha ho na le moputso wa tjhelete, o fetele sekolong.

Nna ke tseba lebelo la ho hlwa thaba. Re hlodisana ka ho hlwa thaba, lebelo la ho hlwa thaba ke lebelo le monate ebile le thusa haholo monahanong ka hobane ha o hlwa thaba, o sebedisa monahano haholo hore o e hlwa jwang hore o be mohlodi.

Nna papadi e nkentseng ke tume haholo motseng wa heso, ke papadi ya bolo ya maoto. Ke rata bolo ya maoto haholo ka pelo ya ka yohle, hore ke be sebapadi se tsejwang, se tummeng motseng wa heso, ke ka hobane ke ya ikokobetsa setjhabeng le hlompho setjhabeng, ke ka hoo ke le mona ke leng teng ka baka la hlompho le boikokobetso, ke ka hoo ke ratehang ha kana setjhabeng.